Ee, yona ke a e thabela haholo. Hobane clinic-ing mane ho bolokehile haholo, mme ba tseba seo ba se etsang. Mme lebollong mane he, ke mane moo o tholang hore bana ba qetella ba ba hlokahetse ka baka la ditsela tseo eleng hore ho circumsise-zuwa ka tsona. Clincic-ing mane wa, ngwana wa tseba hore ha ile moo clinic-ing moo o tlo fuwa meriana e tlo mo thusa hore a fole ka pelenyana. Mme jwale mane ha hona letho e leng hore wa le fuwa.

Maikutlo a ka nna haele hantle-hantle, ha ke dumellane le dipapadi tsena ka toropong kamona tse teng o tla thola di dutswe, di manamisitswe moo. Hobane jwale o thola hore dipapatso tsenana di mashano mme jwale di kenya bana ba rona tsietsing. Mme he, nna nka eletsa motjha kapa batjha hore ba ye di-clini- ing le dipetlele mane ba kgone ho thola thuso. Mme ba atise ho sebedisa dikgohlopo, batho kapa tsona di-contraceptives. Mme ba ba ne le thobalano e nepahetseng e bolokehileng hore ba sekebe ba ithola ba kene ka hara tsietsi le moo ba tlo kula teng.

O qala pele ho ya mane clinic-ing mane, o etse lengolo la appointment. E be moo he, o tlo fuwang letsatsi leo o tloya ka lona mono sepetlele o bolla. Ho bolokehile haholo, mme ho wa thusa hore o ye teng sepetlele moo o lo thola thuso.

Nna ke bona. Ho ya ka nna, nna ke bona e tshwana. Mme e e le betere ka ka bo ka bobedi. Hobane jwale ho wena o ya merianeng ya setso, o ntso kgona hore o be rekge. La o ntso ya merianeng ya setso ya Sesotho. O ntso kgona hore o alafale o be hantle.

Dingaka di na le tokelo ya hore, ba ka isa batswadi makgotleng a dinyewe. Hobane e tla be e se bona ba entseng diphoso empa e le batswadi. Hobane ha o le motswadi, o hloka hore o hlokomele matsatsi oo o a fuweng mmeleng le nako ya teng. Ho fokotsa hore ngwana a qetelletse a kula kapa ho na le ntho e phoso e etsahetseng ka ena.

Ee, ke dumellana le yona. Hobane ho ya ka ka di tlhahiso tsa dingaka. Ho bolla ho fokotsa tshwaetso ya HIV le STI. Ka hobane kwae kapa hona botona ba motho wa ntate, bo tla be bo hlwekile. Mme a kgona hore le ha a hlapa, a kgone hore a hlape hantle.

Re ka etsa ka hore re ba fe dijo tse nang le matla di di dijo tse hlwekileng. Mme ka matsatsi a bona a hore a ye ngakeng, ba lo hlola ngakeng, ba dule ba ya ka nako. Mme ba seke ba ja dijo tse mafura kapa tse nang le tswekere haholo. Hobane ke tsona dijo tse leng hore di tla be di ba lematsa haholo.

Eya, itse ha ke fihla sepetlele mane. Ke o fumane hore batho ba bang ba kentswe pele, empa ba bang haba kgone ho thuswa. Lebaka baka e le hore batho ba kulang haholo ke bona be leng hore ba thole thuso pele. Mme hona le batho ba etsang di-app di-appointment. E re ka nako tsa bona nako ya bona e fihle appointment ba ba thuswa pele. Ba na be eleng horeng ha bona tsona di-appointment ke bona ba thuswang sa ho qetela.

Meriana eo nka e beha moo e leng horeng e leng hore ha hona batho ba fitlhelang teng. Dipoleke tse tsa tsa ho tshwana le bo roka ka bo mekotleng kapa ka kamoreng ka moo batho ba robalang ka teng. Mme e sekebe ya ba moo e leng horeng e tloba mang le mang a kgonang ho e bona kapa o e fihlang. Hobane meriana eo e kotsi haholo, mme ha e tlameha o sebediswa ke batho bao e leng hore haba tlameha ho e sebedisa.

E kaba o kopa kapa ke ba bontsha ditokomane tseo ke di tshwereng hore ha di ntumelle hore ke eme nako e telele. Kapa ke kopa o mong e mong wa baoki wa ba wa baoki, hore atle a tlo nthusa. Ha ele mona ke sa kgone hore ke eme nako e telele.

Ha ho le sepetlele sa private ha o sokole dikobo. Ka ntlwaneng ho ho hlwekile. Dijo tsa teng di tse matla, tse matlafatsang. Ho thusa ka pelenyana. Mme e nngwe le nngwe e hlokang ho e thola ka potlako.

Sekolo sona ka bo sona sena le le tsona dithuto tsa bophelo. Empa feela ha jwale re se na moithuti ya rutehileng kapa ya rutuweng hore a tlo ruta bana ka tsa bophelo. Empa disebediswa tsona di teng, tseo bana ba ka itshireletsa ka tsona bophelong.

Ke hore bana ba etse thobalano e bolokehileng. Mme ba sebedise dikgohlopo. Ba hlokang ho ho ba banana bona, ba ye di-clinic-ing ba lo hlaba. Mme batjha ka bobedi, ba sebedise dikgohlopo hobane ke tsona tse tshireletsang. Mme ba tsebe bohlokwa ba ho ba ba bang. Hore HIV le AIDS hore monga di thole, o di thola ka tsela e jwang. Mme tlamehetse a itshireletse ka tsela e jwang.

Ke ka ba bontsha lengolo leo ke le fueng, hore ha ke a tlameha ho fihla lata mosebetsing. Mme ke a ba fa mabaka a mang a etsang hore ba bone hore ka ka nnete ke hloka hore ke fetele pele. Ke lo hula tjhelete.

Nka kopa hore tje ka hare rona re le dingaka. Re ye bathong bao ba rekisang meriana seterateng. Mme re ba batle mangolo a dule a dumelang hore ba rekise meriana eo seterateng. Hobane e kotsi haholo, mme e meng ya tsona meriana eo e ka lematsa batho ho ya di di sefahlehong. Mme a mmontsha mahloko a tlobang thata hore a phekolehe.